Isikhathi esisodwa mhlawumbe engingasho khona ukuthi ngalandela imfashini ethandwayo kodwa ngay'sola, mhlawumbe ngingasho ukuthi ngalesikhathi ngithanda labo jini laba esibabiza ngesingisi ukuthi o-ripped jean. Ngake kwaba khona isikhathi ngibathanda kakhulu ojini, ngabathenga nje impela kodwa kwathi ukudlula kwesikhathi, ngabona ukuthi hhayi, le sitayela lesi asikusona isitayela lesi engisithandayo, ngase ngigcina-ke sengiyeka ukuthi ngibathenge. Yini engayifunda kulokho? Angifundanga iy'nto ezimbi kulokho, ngafunda nje ukuthi ngaleso sikhathi uyakwazi ukuthanda into kodwa uma usukhula futhi ugcine usubona ukuthi leyo nto isikuphumile futhi awusayithandi noma usukhulile noma ukuthi nje iyakuphuma kodwa nje yileso sikhathi engingathi mhlawumbe siyafika engqondweni.

Inzuzo zokudla ukusheshayo kwaseNtshonalanga emasikweni ekungasiwona awaseNtshonalanga ukuthi abantu bathola ithuba lokuthi ba-experience-e ukudla okuthile, lokhu esikubiza ngokuthi ama-flavours athile from ey'ndaweni ey'hlukene zasentshonalanga kubantu mhlawumbe abalana eNingizimu njengoba singabeNingizimu, ukudla kwabo kusinika enye i-taste thina esingayijwayele. Bese kuba ukuthi iy'thiyo zokudla kwaseNtshonalanga emasikweni ethu, okokuqala ukudla kwaseNtshonalanga akuwona ukudla okunomsoco, angina ukudla okunomsoco nokunokuphila ngoba ukudla okusheshayo nje okufana nomabhega noma-fried, kunama futha amaningi, kuphathisana ngezifo, kunyusa le zinto ey'bizwa ngo-cholesterol nezinto ey'ningi ey'dala ukuthi umuntu agcine asegula.

Le mikhuba iyasiza ukuxhuma, ukuxhumanisa abantu abaphila namadlozi ngey'ndlela ey'ningi, ukuncenga amadlozi, lokhu esikwazi ngokuthi ukushweleza, kusiza abantu ukuthi balungise ubudlelwane phakathi kwabo namadlozi noma abantu abangasekho. Amaculo, imidanso nokuxoxa iy'ndaba nazo kuyasiza ngoba kuthululwa konke lokhu abantu abanakho mhlawumbe ey'nhliziyweni, bazise laba abangasekho ngey'ndlela nezinto ababhekene nazo. Ukuhlanjululwa nakho kuyasiza, zonke le mikhuba le iyasiza ngokwayo ngokwayo ukuthi ekugcineni kube khona ukuxhumana phakathi kwabantu abaphilayo namadlozi.